Xikweleti xa xichudeni loko wa ha ri xichudeni va nga ku nyiketa mali leyi yi vitaniwaka NSFAS hi n'hweti na n'hweti kambe loko i karhi i tirha va va va tlhela va koka mali ya vona.

Leswi va swi endlaka i ku, loko u ta u ta lomba mali va teka pasi ra wena. van'wani va teka na selulafoni leswaku loko u nga hakeli na vona va va va nga lahlekeriwangi.

Ina, ni vona swi ri na nkoka hikwalaho ka ku, loko swo switshuketana swi ku teka, lava va nga ta sala va nge sali va kayakaya loko swi ta ka mali ya ku ku lahla na swin'wana na swin'wana.

Ku xava data hi selulafoni swi olovile hikuva a wu a wu a wu fanelanga kusuka ka n'wina u famba u ya evhengeleni, u ya xava data. Swi olovile hikuva u xava data kwala u nga tshama kona u teka foni na selulafoni u tlhavetela u xava.

Xo sungula a ndzi ta vutisa ku ri swa koteka ku ri munhu a yi teka, hambi a kha a nga tivi PIN-i ya wena? Xin'wani xa vumbirhi a ndzi ta vutisa vumbirhi a ndzi ta vutisa ku leswaku ku loko ku ri na munhu a taka ka n'wina a tiva swa bangi ya selulafoni ya ya wena, swa koteka ku ri a teka mali ya wena na? Swin'wana a ndzi ta a ni ta leswaku ri lava u tshamaka na vona na swa bangi ya selulafoni ya wena swa .

Xo sungula ndzi nga vutisa ku ri, n'hweti va engetela mali muni mali ya ntswalo naswona va engetela .

Ku hlayisa mali ku yi tirhisa hi nkarhi wo tika swa pfuna hikuva swin'wana na swin'wana swa ku u u lava ku eka nkarhi lowu nga ka wona i hava na peni. Kambe loko ku ri ku ku na nkarhi wo tika ku fana na lowu i nga ta va i hlangane na wona, swi ta va swi na nkoka ku va u yi hlayisile.

Akhawunti ya cheke a yi hlayisa mali akhawunti yo hlayisa, mali yi va yi nga tsariwangi laha ephepheni kambe akhawunti ya .

Xifunengeto xa xilahlo swi na nkoka ku va na swona hikuva, loko u hundzile va hlupheka kumbe ku sala va nghena eka machonisi.

Va fanele ku tekela nhlokweni ku ri munhu loyi eka swikweleti leswi a ri na swona, u kote ku hakela a fikelela hakelo ya yena kumbe njhani.

Yi na switandzhaku van'wani va ku tekela nchumu wo karhi lowu hundzaka mali leyi u faneleke ku yi hakela. Van'wani va hetelela va teke xiboho xo teka vutomi bya wena hikwalaho ka ku a wu lavi ku humesa mali leyi u va kolotaka.

Swivutiso leswi ni nga ta swi vutisa swona i ku va, loko ni tsandzeka ku hakela mali yo karhi kwalaya xikarhi, swa pfumeleriwa ku vuyisiwa mali ya mina leyi ni nga yi humesa ke?

Rhengu leri ni hleketaka ku ri vuyisela ngopfu, hi leyo hirha mali n'hweti na n'hweti laha u kumaka mali yo karhi.

Hikwalaho ka ku ri loko u rhumela mali ku hi ku hakela hi xihatla, ku va na mali yo karhi leyi va ku leyi u faneleke ku yi humesa.

Leswi lawulaka leswaku u nga tirhisa mali muni hi n'hweti na n'hweti, hi leswi swi ya hi mali leyi u yi hakeleke.

Makhombo lawa hlanganaka na wona loko munhu o tlula a nga hakeli munhu wun'we, swi nga endla leswaku na yena a nga hakeriwi. khombo ri kulu hikuva ku ta va ta va va tshembele ka yona.

U u tirhisa akhawunti number ya yena. Ivi u teka selulafoni u tirhisa selulafoni ku hoxa hi yona.

Xo sungula u tiva leswaku ku ri loko u u ri tirhisa khadi emavhengeleni, no teka mali va va teka mali yo fika kwihi? Na ku ri loko u veka mali nkarhi wo leha swi hlayisekile xana? Na ku loko u endla akhawunti ya ku veka mali kwalaya esayitini, swa pfumeleriwa xana?

Ku lomba mali u nga ri ku tirheni. A va swi pfumeleli hikwalaho ka ku xo sungula va ti vutisa leswaku u ta hakela njhani mali leyi u yi lavaka u kha u nga tirhi.

Xivutiso xo sungula a ndzi ta swi vutisa leswaku ri, swa mpfumeleriwa ku ri u endla akhawuntini yin'wani u u chela kona mali na? Xa vumbirhi a ndzi ta vutisa leswaku mali yi hlayisekile xana ka akhawunti leyi? Xa vunharhu a ndzi ta vutisa ku ri hi swihi leswi u faneleke u swi tekela nhlokweni?

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku loko yena a lava mali a nge tlangeriwi, u langutele ku pfala mali liyani ku sungula.

U fanele u nghena eka akhawunti ya wena, kumbe selulafoni ya wena u endla PIN number.

Loko munhu a lava ku xava yindlu kumbe a lava ku xava movha, u ya a ya lomba mali ebangi.

I ku tshama hansi na vona u vulavurisana na vona leswaku va ku nyiketa mali ya wena. Hayi hi ku va lwisa.

Xo sungula lexi ni nga ta xi endla i ku cinca PIN-i ya ya app-e ya bangi, ni endla PIN-i leyi nga ehleketeleriwiki.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku, ku kolota mali u kha u swi tiva leswaku ri u nge hakeli, swi na hakelo hikuva ku ta fika laha u lavaka ku endla ku lomba mali yo kumbe ku lomba mali ya ku maka yindlu kumbe ku xava movha a va nge ku pfumeleli.

Yi yi swi khumba loko vatswari va lava ku teka xiboho xo lomba mali ya tidyondzo, mali liya va yi koka eka muholo wa vona.

Lexi khumbaka mimpimo ya ndzindzakhombo wa timovha i ku tsutsuma hi rivilo leri, ri nga lavekeki epatwini. Xikombiso epatwini va tsale ku munhu i tsutsuma ku ri a a tsutsuma . Hi swona swi khumbaka mimpimo ya ndzindzakhombo.

Swi va swi ta va swi ta va khumba kahle hikuva loko vo nyikiwa mali hinkwayo yi helerile, va nge yi tirhisi hi vukheta kambe loko va nyikiwa mali hi swintsongontsongo mali leyi va nga nyikiwa yona va ta yi tirhisa hi vukheta.

U switirhisini i nchumu wo karhi lowu hi xinghezi wu vitaniwaka interest rate policy.

Xo sungula u nga lavisisa vuxokoxoko e eka bank u lava ku tiva ku ri u nga pfuneka njhani hi xivutiso xa wena kumbe u nghena eka inthanete u lavisisa.

Xo sungula hikwalaho ka ku ematikoxikaya swa ti-ATM a swi kona u fane u khandziya u ya edorobeni nakona ku khandziya i mali yin'wanyani.

U fanele u lavisisa ku ri loko wo kanganyeteka kwala eku fambeni u nga humesi mali ku ta endleka yini naswona ntswalo wa vona wu tshamise ku yini.

Xo sungula lexi u fanele ku xi endla loko u ri u nghena ka ka epe u pfarisa khadi kumbe u khandziya u ya dorobeni u ya pfarisa khadi.

U fanele ku cheka ku ri loko u teka mali emaxopeni kumbe ti-ATM va teka mali muni nakona loko munhu a ku hakela teka mali muni.

Yi olovisa swilo hikwalaho ka ku ri loko wo kuma ku ri i tshama kule na le vhengeleni ku nge vi na xiphiqo xa ku ri u fane u huma ni vusiku u ya eku xaveni u to teka selulafoni u xava.

switokofela swa pfuna hikwalaho ka ku ri a swi ku va u teka mali u yi hlengeleta ebangini kambe loko u karhi u tlanga switokofela va kota ku ku vuyisela mali liya u va ku kha u yi .

Akhawunti ya credit akhawunti leyi u vekaka ka yona mali naswona u na mpfumelelo wa ku u nga tirhisa mali nkarhi wun'wana na wun'wana kambe u akhawunti ya ku hlayisa mali akhawunti leyi u nga ri ki na mpfumelelo yo teka mali nkarhi wun'wana na wun'wana loko u lava ku tirhisa mali u fane u ya ebank.

Ina u nga swi hlanganisa hikwalaho ka ku loko u ya ku xaveni emavhengeleni a wu a swi na nkoka ku ri u famba na khadi u ta fika u tirhisa Apple Pay.

Swi nga swi nga hi pfuna hikwalaho ka ku loko munhu o tshuketana no humelela hi nghozi swa koteka ku ri hi teka mali liya hi nga yi hlengeleta as tiko hi tirhisa yona.

Xo sungula lexi u faneleke ku endla xona loko ku ri u na bangi ya wena ra eka riqingho kumbe epe ya bangi eka riqingho u fane u nghena u pfarisa khadi kumbe u tsutsumela edorobeni leswaku u ya pfarisa khadi.

Ku tshembana hi loko munhu a ri na vuxokoxoko kumbe ku tiva leswaku munhu loyi a nge pfuki a n'wi kanganyetini ku tshembana eswitokofeleni swa pfuna hikwalaha ka ku ri loko munhu mi khomise yena mali ya xitokofela loko mi n'wu tshemba ma swi tiva leswaku mali ya n'wina yi hlayisekile.

Xo sungula lexi ni faneleke ni xi endla i ku endla leswaku ri vanhu va tshame eka ndhawu ya kahle leyi ku nga na gezi na mati leyi ndzi nga laveki vanhu va tinyimpi laha vanhu va nga ta tshame karhi va tshunxekile.

Swirho swa xitokofela swi na nkoka leswaku swi tshembana hikwalaha ka ku loko va nga tshembani xitokofela xa vona a xi nge yi kule hi ku loko va ha tshamile u ta twa va ku ri hi lava ku cheka mali hi lava ku endla yiniyini laha swi nga ta endla ku ri munhu loyi a khomaku mali a va lan'wela a nga ha khomi laha swi nga endle ku xitokofela xi nga vi kona.

A va ya emavhengeleni kumbe edorobeni laha a nga ya ebangi va ya kamba leswaku va sele na mali muni.

A ndzi ta khunguvanyeka swinene a swi nga ta ndzi khoma kahle hikwalaho ka ku u khomise mali hikwalaho ka ku ri hi n'wi tshembi.

Xikweleti lexi munhu a nga xi endlaka xa dyondzo eka Fundi i xikweleti xa ku hakeleliwa ndhawu kumbe ti-fees ta tidyondzo leti u ti endlaka.

Magoza lawa a wa faneleke ku wa endla ya UIF i ku nghena eka inthanete a apply-a a tsala swilaveko leswi lavekaka endzhaku ka loko va ta va va mu hlamurile u fanele ku teka maphepha lama lavekaku ku fana ni ID yi na swin'wana na swin'wana a ya a ya a heleketa e labour endzhaka ka swona u ta kuma mali ya yena.

Vubihi bya kona i ku i ku a yi a yi koti ku fikelela le kumbe yi teka masiku.

Ina, ndzi vona ku ri ntirho wa kahle hikwalaho ka ku ri a swi n'wi karhatangi leswaku a fane a ya e a fane a ya edorobeni a ta kota ku ya eka branch ya Capitec kumbe ABSA a ya cinca pin.

Valombisi va endla tano hikwalaho ka ku ri van'wanyana va nga lomba mali yo tala va tsandzekaka kambe va nga koti ku fikelela ku yi hakela leswi swi endla leswaku va nga papalata ku nyika vanhu lava nga ta ka va nga koti ku hakela.

Lexi a faneleke ku xi endla i ku hakela vamachonisi mali leyi a va kolotaka loko a hetile a tshama a hansi a hlayelela kumbe a endla pulani hi matirhiselo ya mali ya yena a tsala ehansi le swa nkoka na leswo ka swi nga swa nkoka a rhangisa swa nkoka leswi a swi nga ri nkoka na nkoka a swi tshika hikwalaho ka ku hi swona swin'wana swi endlaku a tikuma a nghene eka machonisi.

Vunghozi byo ti katsakanya na vamachonisi xo sungula i ku va va ri loko u nghena ka vamachonisi swa tika ku huma hikwalaho ka ku ri u ta tshama u kha u hlangana na van'wani va swi endla leswaku va endla leswaku u tshama u kha u ri na tinkingha ta mali loko u lombe mali ka vona kambe van'wanyana va vhela va swi hoxa enhlokweni va endla na tipulani hi mali ya machonisi.

Xo sungula lexi ni nga ta va vutisa swona i ku va ni va vutisa ku leswaku ri check akhawunti yi tirhisa ku yini naswona wa swi kota ku teka mali ya wena nkarhi wun'wani na wun'wani xana.

I maendlelo ya kahle hikwalaho ka ku ri vanhu va swi kota ku lomba mali va nga tshembakangi nchumu kumbe va nga ri na mali yo hakela kumbe va swi tiva leswaku ri mali yo hakela yi ta va tikela loko va endla tano va tshova nenge va tshova vanhu lava ka va nga hakeleku nenge vanhu va ta chava ku ya lomba hikwalaho ka ku hikwalaho ka ku tiva leswaku ri loko va nga ri na mali va ta tikeriwa ta tshoveka nenge.

Xin'wana lexi a nga xi endlaka i ku endla app ya bangi efonini a cheka a chekisisa a kambisisa akhawunti ya yena kumbe a ya eka branch a ya lavisisa vuxokoxoko bya akhawunti ya yena.

Ina, swi olovile hikwalaho ka ku ri nkama wun'wani u kuma eswitolo ku tele laha a wu fanele u fola layeni .

Swi tisa nhluvuko hikwalaho ka ku ri van'wani a va fane va lomba mali yo khandziya va ya hola kambe eka mikarhi leyi hanya ka yona wa hola namuntlha u ti tshamela na mali ya wena n'hweti hinkwayo .

USSD code i code leyi tirhisiwaka ku dial-a ku chelela wun'wani mali kumbe ku xava airtime.

Data leti ni xavaka ku tatisa eka data ta mina i ni nghena eka special-i xa My Town Offers ni xava tona ta vhiki ende ni tirhisiwa tona hikwalaho ka ku ri ti teka nkarhi wo leha.